Ke le ka tsamaya le abuti wa ka leeto le letelele. Re nka leeto ho ya Golden Gate moo teng ne re ile ho lo ithabisa, re ile ra nka leeto le monate abuti wa ka a kganna ka lebelo le lengata. Moo re ileng teng ka iphumana e se bile ke kene tsietseng. Ke sa tsebe hore nka mo thibela jwang ho kganneng ka lebelo la le kana kana.

Ha ke iphumana ke le ka hara kgalefo ya tsela, ke etsa bonnete ba hore ke latela maemo ohle le dintlha tsohle le taelo tsohle tsa tseleng. Le hona ho ela hloko, le ho se phamise maikutlo hobane ke mo nka itholang hore ke le ke amehile kotsing. Kapo hona ke iphumana hore bophelo ba ka bo le tsietsing.

Koloi ya private o kgona le ho e sebedisa ho e fetola yona tekesi, ho palamisa batho ho ba isa moo ba dulang teng kapa yona ho e sebedisa ho lata batho dipetlele, mesebetsing, bosibo le hoseng. Hara nako feela koloi e kgona ho e sebedisa mabakeng a mangata a fapaneng.

Ditikete tsa dibese dia tholahala, ho na le ya hora ya bone ya hoseng haholo ka matsha, ho bona le ticket ya hora ya borobong le ticket ya hora ya leshome le metso e mebedi. Ho tloha moo, ke tikete tsa ho ya kwana bosiu e tlo tswa ka hora ya boraro, le hora ya bone bosibo. E be na le ya ho qetela e tswang ka hora ya bosupa bosibo.

Ntho e etsang thepa e diehe haholo ha etswa ho mose ho mawatle, haholo e tla ka sekepe ko hobane, e pota dibakeng tse ngata mo e hlokang hore e tlo shebuwa hantle hore e tshwanetse or-e e dumeletsehile maemong a teng hore e kene sekepeng na. Hore e tla fihla moo, le leng lebaka ke hore sekepe se tsamaya nako e telele hore se fihle moo se yang teng. Ke ka hoo se etsang hore thepa e fitlhe or-e nke nako e telele hore e fitlhe moo e yang teng.

Nna ho ya ka nna nka se thabele ho ba mokganni wa ditekesi, hobaneng ditekesing bophelo ba nou tje ha bo monate ditekesi. Batho ba ditekesi ba lwana, ha ba bang bona ba tsamaya ka dibetsa tse tshabehang, hoo ba qeteletseng ba lematsane bo bona. Le bana ba ka nka se ba kgothaletse hore ba e be bakganni ba ditekesi hobane bophelo ba ditekesing bo kotsi haholo, mo maphelo a batho a ifellang feela, hobaneng o tsekwa ditjhelete ho tsekwa hore ho ba barui.

Ha ke so palame sefofane, empa dintho tse hlokehang ke passport yona eo dumellang hore o kgone ho tshelela mafatsheng a mang. Le hore o tshware nako ke ntho e nngwe ya bohlokwa ha o ilo palama sefofane o fihle ka nako eo o behetseng, pele ho nako eo ba o behetseng yona. O kgone ho fihla ka nako o palame sefofane sa hao.

Ha ne ke leka ho reka karete e bohlale tse tse se di sebediswa ho reka dikarete ka fono fono. Ke hore nako e nngwe o kopana le mathata o re hloke data, o hlolehe ho reka ticket ya hao. Jwale ke bona mokgwa wa pele ene le yona mekgwa e hantle ya ho sebedisa ditekete tsa dipampiri. Jwale tsa nou tjena re thola mathata a hore o kopana le hore o hlolehe ho wena le data ha o sena data, o kekebe wa kgona ho thola ticket ya hao.

Ntho e ka etsuwang dibeseng tse nkang maeto a matelele, ya pele ke hore di hlokongelwe ebileng di shebuwe hore di dumelletswe hore di ka nka leeto le letelele na. Le hore di dilo di hlwekisa nako e kgolo le nako e nyane, hobane di palamisa batho le mefuta e fapaneng ya batho ho tswa di plekeng tse fapaneng. Le batho ba nang le maemo a bophelo a fapaneng.

Dikoloing tsa rona tsa baeti ke bona batho ba baholo ba se na tlhokomelo e ngata e ba e tholang mo batho ba dikoloi tsa baeti. Hobane o ka fumana ngwana a monyane a dutse mo motho a moholo a tlamehang ho dula teng, kapa hona ho rohakana kapo ho neheletsana ka mantswe ho motho a moholo ka hare ho dikoloi tsa baeti.

Leeto le ke ileng ka le nka ka koloi ya Bolt-e ho tloha moo ke dulang ho ya mabenkeleng. Ke ne ke kgannelwa ke motho ya itoketseng, le koloi ya hao ebile e hlwekile, a tshwere batho ba ka hare ho koloi ya hae hantle.

Ke ikutlwa ke le bohloko haholo hobaneng tekete e ke e rekileng ya terene, ke e rekile ka tjhelete ya ka ya ho felella. Jwale ha ke ne ke se na tjhelete ya hore nka e e sebedisa ho thola tekesi e ka nkisang mosebetsing ka nako. Hona jwale ha nka ba ka kgona ho finyella sebakeng sa mosebetsi. Ke ikutlwa ke le bohloko haholo ka seo se etsahetseng.

Motswalle mathata e kopane le ona o thothela sebakeng se setjha kwa Gauteng, kopane le mathata a hore ke fitlhile sebakeng mo ke sa tsebeng batho. Ka tlamehile ho qala fatshe ho tsebana le batho bo makhe, batho ba ke phedisanang le bona le hore le ha ke theohela tsatsing la le latelang ke lo palamela dikoloi di kae. Ke mathata eo kopaneng le ona ha ke move-etse sebakeng se setjha.